Kumbexana swi nga lava leswaku ku va na ti-router to tala leti nga ni matimba. Nkarhi wun'wani swin'wana leswi nga pfunaka i ku endla leswaku ti-router leti ti ti ti ti engeteriwa xipidi loko ku ri hileswaku a ti na matimba and ti va etindhawini to hambanahambana. Ematshan'wini ya ku va ku va na router yin'we leyi vanhu hinkwavo va khoneketaka eka yona.

Vatirhisi va ni timfanelo to hlayanyana. Kambe leri ti taka emiehleketweni ya mina, leswaku va ni mfanelo yo sirhelela rungula ra vona ra xihundla. Right to privacy. Eka mfanelo leyi vatirhi vatirhisi va nga ala ku amukela rungula kumbe ku rhumeriwa rungula kumbe email, kumbe ku fowuneriwa, hi loko swi ta hi swa mabindzu. Leswi swi swi sirheleriwa e under kumbe ehansi ka nawu wa POPIA Act.

Swa antswa ku tirhisa Wi-Fi. Wi-Fi yi chipile ku tirhisa ku tlula data, naswona yi ndzi yi khoma ku antswa ku ri na data. So ya mavonelo ya mina hileswaku swa antswa ku tirhisa Wi-Fi ku tlula ku tirhisa data.

A ndzi ta n'wi tsundzuxa leswaku a yi tirhisile ntsena swilo leswi nga swa nkoka swo tanihi ku amukela ku rhumeriwa ni ku rhumela marungula. Ku tlula ku ri a a fambisa njhe a karhi a languta ti-video ku nga ri na xivangelo, ta le ka TikTok YouTube sweswo sweswo. A ri tirhisile e swilo swa nkoka, na loko swi laveka leswaku a nghene ka website yo karhi a endla swo karhi leswi swi nga swa nkoka. Ndzi ta n'wi khutaza leswaku a yi tirhisile swilo swa kona hikuva a yi nyawuli data ya yena.

Ndzi ehleketa leswaku mfumo wu nga swi koti ku endla tano. Kambe kumbexana wu nga ringeta ku endla leswaku Wi-Fi ya mahala yi va kona eka ti-mall-o hinkwato. Yi tlhela u tiyiseka leswaku kumbexana vana va xikolo ekholeji kumbe etiyunivhesiti va swi kota ku yi ku yi kuma, ku nga ri eka munhu un'wana na un'wana.

Ku fanele ku nghenisiwa ti-fiber. Ti khoma ku antswa tona tanihileswi ti fambaka hi ntambu. So loko emadorobeni ku tirhisiwa ti-fiber, swi ta endla leswaku Wi-Fi yi khoma ku antswa ku tlula loko ku tirhisiwa ti-router ntsena.

Ku vula ntiyiso swa ni hlamarisa, naswona ni swi twisisi leswaku hikwalaho ka yini ti durha. I ku va swi vonaka onge ko va mhaka ya ku lava ku ku ku phikizana hi khamphani leyi endlaka mali yo tala ngopfu. Ematshan'wini ya leswaku hi pfumelela vanhu vo tala leswaku va vuyeriwa eka vukorhokeri bya vona.

Ndzi ehleketa leswaku government yi fanele yi nghenelela.

Ndzi nga vula leswaku loko munhu a kuma mahungu, eka swihaxamahungu u fanele a ma kambisisa. Handle ka sweswo u ta fana ni mheho ni nsinya lowu biwaka hi mheho wu ya hala ni hala. So u fanele ku kambisisa ku vona leswaku ma huma eka xihlovo lexi tshembekaka ke. Na leswaku xana rungula rero ri nga ri hundzeletiwile ku fikela kwihi, u nga se ri tshemba. Handle ka swona a swi nge hi fambeli kahle.

Vunene hileswaku u ta kota ku ti endlela e ndzavisiso wa swa xikolo loko ku ri ni data leyi ringaneke, handle ko vilela hileswaku data ya wena yi ta ku helela. Kambe vubihi bya kona hileswaku yi nga ha ku dyela nkarhi wo tala ni lowu wu fanele u wu tirhisela swilo swa xikolo. U va busy hi swilo leswi nga pfuniki nchumu swa ku fana na ku ti kuma u ri ka TikTok, Facebook, YouTube, u ri busy ntsena u u landzelela swilo leswi nga ri ki na vuyelo.

Router leyi tirhisaka ti-battery i ya nkoka ngopfu. Tan ani ku byela. Ku tshama ku ri na loadshedding gezi ra famba tiawara timbirhi kumbexana mune nkarhi wo yin'wani ra famba nkarhi ni nkarhi. Kambe loko u ri na router leyi tirhisaka ti-battery u nga swi kota ku ya emahlweni u tirhisa inthanete, hambiloko ku ku ri na loadshedding ku nga ri na gezi. Se loko u ri xichudeni u ta kota ku ya mahlweni u endla tani, loko ku ri ku u tirha eka inthanete online, u ta ya mahlweni u tirha loko u ri na router leyi tirhisaka ti-battery. Eya ya pfuna router yeleyo yi.

A ndzi nga ta swi katsa. Ni karhatiwa ngopfu hi mhaka ku vanhu va pfumela nchumu wun'wana na wun'wana masiku lawa. Swa olova ku vanhu va teka rungula leri ku ngo ku ngo buriwa ntsena hi rona leri nga ri ki ntiyiso, va ri endla ntiyiso.

A swi olovi ku tiyiseka leswaku vanhu va lawula AI. hikuva vo tala vhele ka ha ri nchumu lowuntshwa eka vona. Va lava ku wu dyondza, ivi va u tirhisa hi ndlela yo biha. Loko u swi languta va busy va endla vanhu lava va va va va hleva hi ku tirhisa AI, va ri u haxa mahungu lama hoxeke hi ku tirhisa yona AI. So a swi olovi kambe kumbexana, loko ko va na xiyenge lexi xi hlamuselaka makhombo ya ku tirhisa kha AI kumbexana swi nga antswisa xiyimo. Swi nga pfuna ku vanhu va kota ku lawula ndlela leyi va yi tirhisaka ha yona AI.

Ina ndzi tshama ndzi yi tirhisa. A yi ri emolweni. A yi tirha kahle kambe makhati mangani yo tshika ku tirha. So a ndzi swi tivi leswaku a va ni pimele data leyi ni fanele ndzi yi tirhisa ke.

Van'wana va boheka ku ya tshunguriwa ematikweni man'wana. So swi ti tshege hileswaku va na mali ku fikela kwihi. Kumbexana medical aid ya vona, ya swi kota ku hakelela na vutshunguri bya le handle ke. Hakanyingi u kuma leswaku ku va ku ri na mhaka ya swavuhandzuri.

Swi pfuna ngopfu ku rhumela hungu kumbe rungula hi ku tirhisa phone hikuva swi pfuna vanhu ku ri va hatla va kuma rungula va tlhela va va va na swa hlayiseka a ni ri yi te yi tsariwe kunene wa yi hlayisa ene u nga tlhela u yi tirhisa tanihi vumbhoni bya leswaku u ni rhumeriwe rungula ra muxaka hi yona mhaka ni endlini hi yona mhaka so loko swi lava ya tirhiseka tanihi vumbhoni kasi swi nga va na switandzhaku leswi hoxeke hikuva hakanyingi rungula leri tsariweke ri nga ha tekiwa hi ndlela yo hoxeke ngopfungopfu loko mutsari na yena a nga tlhelanga a kambisisa kahle rungula rakwe kasi nakambe swi nga endleka u hleketa leswaku rungula ri fikile ka munhu kasi a nga ri kumanga rungula ra wena wa ha rindzili hikuva maybe a kumbexana a nga ri na netiweke.

Ni nga n'wi tsundzuxa leswaku a xavi lexi vitaniwaka pocket router ku nga router leyi tirhisaka battery yoleyo yi ta n'wi pfuna leswaku hambiloko gezi ri fambile router liya yi ta va yi ri na betiri tanihileswi na laptop yi nga na battery kumbe foni ya ya ya tirhisaka foni yi nga na battery so u ta swi kota ku ya mahlweni a tirha hambiloko ku nga ri na .

Swi hunguta ku ya fola tilayini to leha swi ku endla leswaku u kuma swilo swa wena handle ka ku u famba mpfhuka wo leha kumbe ku tirhisa petrol kumbe ku khandziya xo famba so swi olovisa swilo and swilo leswiya u nga swi xava hi ku tirhisa inthanete swi ta tlhela swi fikisiwa ekaya ra wena hakanyingi swi chipile swilo hi ku swi xava hi tirhisa inthanete ku ri na ku ya swi landza exopeni.

Hikuva ku ri na leswi vitaniwaka scam ku tele vanhu va ku va ku fonela hi vuxisi leswaku va ta ku tekela timali ta wena swi tele ngopfu masiku lawa hi swona swi endlaka leswaku vanhu va block ti-phone leti va nga ti tiveki kasi van'wani va lava ku ku ku ku ku yivela rungula ra wena leri nga ta endla leswaku va kuma swilo swa wena hi vuxisi.

Swi ta tshega hileswaku laha ni nga ta va ni ri koho hi hi hi hi byihi kumbe hi yihi netiweke leyi tirhaka kahle eka vaphakeri lava vambirhi xo sungula lexi nga xa nkoka hambiloko lowun'wani yi lova yo chipa kambe loko yi nga khomi kahle laha ni nga kona ndzi ta tlhela ni va ni xiphiqo so ni fanele ni yi languta mhaka ya ku ri yi khoma kahle na kutani xa vumbirhi hi yihi ya ku chipa so ni nga teka ya ku chipa leyi khomaka kahle laha ni nga kona.

Masiku lama ni tirhisa ckontiraka yaTelkom hikuva ekusunguleni a ni data ya ku tala hi mhaka ku ri a wu kuma ni data ya Vodacom MTN swi tshege hi ku hi nkarhi wolowo ni kuma yihi ya ku chipa so swi ndzi tirhisa Wi-Fi leswaku ndzi ta va na data leyi tshembekaka ku yi tirhisa nkarhi ni nkarhi so i konriraka a na ha ri na xiphiqo ku va ni kuma data ya ku tala leyi nga heriki yi vitaniwa unlimited.

Swi nga onha mavito nduma ya vanhu swi nga fanelanga so swinene ku tirhisa swihangalasamahungu hi ndlela leyinene hikuva otherwise hi ta ti kuma hi vavise nduma ya vanhu swi nga fanelanga.

Swa va seketela hikuva phela loko va voniwa eka thelevhixini swi endla leswaku va voniwa na hi ti-brand kumbe vanhu lava lavaka ku endla swinavetiso eka thelevhixini na vona ivi ku vuyeriwa va mini vatlangi va tlhela va kuma va vuyeriwa hi support ya le henhla kasi nakambe va voniwa na hi va le ntsungeni lava va nga ha kokaka rinoko ra vona ivi va navelaka ku va va xava leswaku va ya tlanga swipano swa vona swa le handle so swi pfuna hi tindlela teleto ni tin'wana.

Masiku lama mahungu ya fambisiwa swinene hi ku tirhisa social media i swinene leswaku ya kambisisiwa swinene mahungu lama humaka eka social media hikuva hakanyingi a ma tshembekanga ni loko swiritano loko mo u nga vikiwa hi hi hi swihlovo leswi nga ni ndhuma leyinene loko swi ta emhakeni ya ku vika mahungu hi nga ma tshemba mahungu wolawa vo News twenty four SABC News SABC na tin'wani ku katsa mahungu lama kumekaka ka television hi nga ma tshemba.

Xi titshege hileswaku va lava ku ta yi tirhisa ku endla yini hi xikombiso lava va tirhaka va ri ekaya va lava data yo tala ku hambana ni vanhu lava yi lavaka ntsena leswaku va ta kuma rungula eka social media.

Hi swi ta tika ngopfu phela vanhu a va na langutelo lexi fanaka loko swi ta emhakeni ya Wi-Fi van'wani va ta ku byela leswaku mali yoleyo ya durha kambe van'wani va ta vona nkoka wa Wi-Fi kutani u ta hlangana ni vanhu va mavonelo yo hambanahambana van'wani va nge ku nyiki va nge humesi mali yeleyo van'wani va ta yi humesa hikwalaho ka leswi va nga na mavonelo lamanene so u ta va ni swiphiqo swo hambanahambana u ta hlangana na vanhu lava nga twisiseki nchumu na hi nkoka wa Wi-Fi.

Ina, swi nga olovisa vutomi phela masiku lama hi tirhisa ngopfu tifoni na tikhompyuta kun'wana na kun'wana leswaku hi burisana na van'wana hi tirhisa ti WhatsApp ku kumbe ti social media platform to karhi ku vulavula na vanhu lava nge kule na hina so swa laveka leswaku va na Wi-Fi kun'wana na kun'wana laha hi fambaka kona kumbe laha yi kumekaka kona van'wani hi nghena xikolo hi ku tirhisa internet hi ri ri online van'wani lava hi tirha online so masiku lama Wi-Fi kumbe inthanete yi laveka ngopfu.

Va nga pfuna ngopfu masiku lama vanhu va na ti cellphone vana va kota ku fikelela inthanete vo tala hikwalaho ka ku haxa mahungu hi tirhisa endlelo ra digital swi nga pfuna swinene eka mbangu hikuva maphephahungu vanhu loko va heta ku hlaya phephahungu va cukumeta i vi xi thyakisa mbangu so swi ta pfuna swinene ngopfu eka eka mbangu vanhu va ta hlalela mahungu eka thelevhixini vanhu va hlalela mahungu eka inthanete.

Tipulatifomo leti hi nga ti tirhisaka i vo Multichoice Etv kumbe SABC so hi nga swi kota ku suggest hi hoxa swi ringanyeto swa hina kwala.

Ti USSD na ti SMS swa ha tirhisiwa ngopfungopfu loko u nga ri na inthanete access ku nga ri na Wi-Fi kumbe data hi swona leswi nga kotaka ku swi tirhisa ku cheka ti balance kumbexana ku ku nghena eka bangi ya wena and then u xava airtime kumbe swo swo swo fana na sweswo swa ha tirhisiwa.

Wona i ntiyiso thekinoloji yi hunguta mitirho so yi pfuna van'wamabindzu leswaku va endla mali yo tala hi vatirhi vatsongo wolowo i ntiyiso ti chatbot i hambiloko vhele ti ri kona a ti pfuni vanhu hi laha ku heleleke kambe ta ha ta tlhela loko u nga swi fikeleli swilo swi lavaka hi kha hi ku tirhisa chatbot u fanele u hundziseriwa eka munhu wa xiviri kambe ntiyiso hileswaku ntirho lowu ti wu endlaka a wu ta endliwa hi vanhu vo hlaya kambe u endliwa hi thekinoloji ntsena.

Ni nge vuli leswaku ti chipile ku tlula ta matiko hinkwawo and naswona ni nge vuli leswaku ti durha ku tlula ta matiko hinkwawo tin'wani ti platform ta durha kasi tin'wani ti chipile hi xikombiso hi na Netflix yi vonaka hi ku vona ka mina yi chipe ku tlula Showmax kasi Showmax ya laha kaya a yi fanele yi chipile ku tlula Netflix so ni vona onge ti platform ta laha kaya ti na ku durha nyana ku ri na nkarhi wun'wani ku ri na ti platform ta matiko man'wana.

Ni xiye leswaku etindhawini tin'wana ta le makaya mfumo SABC yi teke yi ringete ku pfuna emakaya hi ku va rhumela ti dish ti satellite leswaku va kota ku tirhisa ti TV digital ematshan'wini ya ti eriyani ta khale ta ku nga khomi kahle netiweke so ni vona ku ri endlelo ra kahle ra ku pfuna hambiswiritano loko vanhu vhele va nga ri na mali ya enough a va nge swi koti ku kuma swilo swo tala swa ti digital hikuva swi lava mali and swa durha.

Loko u nga endli tano phela ni vatsotsi vatirhisa Wi-Fi ya wena va hundzi va ndlela va ta tirhisa Wi-Fi ya wena and sweswo swi ta endla leswaku Wi-Fi ya wena yi nonoka hi ku va yi tirhisiwa hi vanhu vo tala yi va slow so Wi-Fi yi fanele yi sirheleriwa swa ku yi tirhisiwa hi vanhu vatsongo ku va yi na limit and sweswo swi endla leswaku yi va fast.

Swi va kahle loko email ya wena wo yi endla yi ri na yi hoxa mavito kumbexana na xivongo swi hlanganisiwa kambe loko u ku a ni ri hi hakanyingi kumbe leswaku vito na xivongo swi koho ka email ya wena ya van'wana already so swi ta lava u hoxa kumbexana tinambara kumbe ti symbol to fana na va hash or star na swin'wana.

Yi tirhisele swilo swa nkoka xo sungula u ti vutisa leswaku hikwalaho ka yini wena u lava data xana u xavele social media tirhisela yona xana u tirha hi yona eya tirhiseli ku tirha so swi ta olova loko u nga tshameli ku ku tirhisa swilo leswaku a swi pfuni nchumu ku fana na ku tshama u karhi u hlalela tivhidiyo ta le ka YouTube kumbe ta le ka Facebook ku ri hi ku u ni swin'wana swa nkoka leswi lavaka ku swi tirhisa hi data ya wena.